Bana ba se jwale jwale ha ba sa rate dipapadi jwalo ka bana ba kgale. Hoba ntho ke ena e bitswang phone. Ngwana ha tloha feela o founong ntho engwe le ngwe o etsa founung, ba bapala dipapadi tse founung. Ha ho e ngwe e leng hore ba kgona ho etsa ntle le yona, ha ba sa tseba jwalo ka ntho dipapadi tse leng hore di ne di tswellisa bana ba bangata pele. Tse leng hore nou tjena ke dintho tse kgolo hampe setjhabeng ka baka la dipapadi tseo. Ba nou tjena bana ba sejwalejwale ba rata phone ha ba tsebe le hore bongata haba hlomphe le ho hlompha. Hobane ntho tse ngata ba di rutwa ke phone ba ba di rutuwe ke mo ntho mo aho mo eleng hore ba dula teng.

Ngwanaka ase ka mabaka a mangata e leng hore ke ka o eletsa ka ona hore tjhelete ena o etse something. Empa ke ne ke kopa bonyane ma half halofo ya teng o mpo o invest-e ho fihlelletse o fihla dilemong tse itseng o tla e thola moo. Hobane nou tje o santsane o le monyane, o ke se sebedise tjhelete e ngata tjena for nako e itseng ka ntho tse leng hore di ha re hase hore wa di hloka. Ke ne ke kopa feela o e invest-e o tsebe ho etsa o be le interest nyana bokeno nyana bo itseng ba tjhelete eo eleng hore o invest-ile. E re ha o so hodile o bo tseba hore like na o hloka ho etsa eng ka yona tjhelete ena ya hao. Haho motho e leng hore o tla e ja, jwalo ka ha o so o nahana maybe o nahana hore mang mang kapa mang ka ntlong ka mono a ka e sebedisa ke ya hao. E tlabe ele mabitsong a hao, e tla lokollwa ko wena.

Jwalo ka naha ho tshwarwa dipapadi tsa mefutafuta e thusa ka hore re tsebane le batho ba itseng ba dinaha tse ding ha ba tla ba tlo tshehetsa mekgatlo ya bona jwalo jwalo. Sena se thusa naha ka hore se eketsa moruo wa naha. Hobane nou tjena o se o thohile ho feta jwalo ka twenty ten. Hane ho tshwaretswe di papadi papadi ya bolo South Africa. Sena se ka kgothaletsa hore o nno o tswele pele ho baballa naha, empa o ntso tshwara dipapadi tsa mefutafuta ya hore setjhaba le sona se kgone ho ikwetlisa haholo. Ba tsebe hore ntho tse ngata wa kgona ho tswela pele ka tsona le ha feela e le tsa dipapadi. Hoba ke kgona ho isa batho baba ngata pele.

Abuti ke rata papadi ya netball, melao ya teng ke ya hore motho le motho o tlameha a eme nomorong ya hae, a kwalwe ke motho e itseng wa team, e leng hore e fapaneng le ya hae. Melao ya teng ke hore ha wa tlameha ho atamela motho haholo ha tshwere bolo bolo ha a tlameha ho e tshware ho feta metsotso e meraro metsotswana e meraro. Hoba e ba e feta e tlohella molao e le horeng o kgola molao eo wa netball. Le hore ha wa tlameha ho mo thula ha wa tlameha ho lwana ha ngata ngata ha ba rate ha ele hore o kentse manyena ka ma ntho masale ka lebale ng. Manala tlamehile a kutuwe hao le ngwanana o bofe lephondo ha moriri wa hao o le motelele. O bofela moriri hodimo o kgone ho bapala hantle.

Nna ke ka thabela ha sekolo se ka kenya papadi ya chess. Hoba bana ba bangata ba e tseba chess and-e e tswela molemo ka hore ena le di-competition tse ngata and e kgona ho ba baleha ka hara moaho. Le ha pula e ka ba teng, o kgona ho sireletseha hore bana ba kgone ho bapala. Ba tswele pele ba tswele sehlopheng se seng, ba ntse ba tswela feela jwalo mme ho fihlela be ba win-a ba win-ela sekolo ntho tse ngata tse leng hore di ka thusa ka sekolo. Ha ngata nako engwe batho batho haba win-nne a ka wa kgetha hore na o batla ho win-na sekolo. Hore like ba lokise bo ma lib ntho library ya sekolo hore bana ba bangata batho ba dibuka. Kapa o win-ele hore bana batho bale dibuka, kapa o win-ela hore ba mo thuse ka hore ha tswellisa dithuto tsa hae pele a thole bursary. E leng hore ya mo thusa ka tsa ditjhelete.

Moo ke dulang nna ho na le tsena tse ngata. Empa ha ke itshetleha ka melao, ke shebane le melemo ya hore ba bapala dipapadi tsenana. Ke ka thabela ha mmuso o ka thusa bana ba bangata hore ba tsebe hore ba etse ba bapale dipapadi tse leng hore ba di rata. Jwalo ka ha hona le bana be le hore o thabela ho ba mmino, ba be dikgalala be le ba eleng hore o batla ho sesa. Kopa ho etswe matamo haufinyana hobe le batho be le horeng ba thusa ka batho hore ba seke ba ba seke ba nyamella ka hara metsi. E be ba kgangwa ke metsi. Mmuso o thuse setjhaba, setjhaba le sona sehlopha sale itlhokomele ka tsena tse ngata. Le sona se hlahise leseding dintlha tse leng hore ba kgona hore ba ka batla hore di etsuwe. Haholo ha ele hore le ka baka la di-bicycle hore bana be le ba bangata ba eleng hore ba ikwetlisa ka tsona.